Kwixesha esiphila kulo le mithombo yeendaba iya inyamalala kancinci kancinci ngehlobo lokuba yonke into ngoku seyipapashwa kwiminxeba esiyiphathayo ngesandla. Akusafuneki nokuba sihambe siyokuthenga iphephandaba ukuze sibe nako ukufumana iindaba okanye izinto ezenzekayo elizweni. Sikwazi nje ukusetsha ngeintanethi apha efowunini uyifumane yonke iinkcukacha ngaloo nto uzawube uyifuna. Kwiminyaka ezayo zawube sezitshabalale zingasekho, zizawuba yimbali.

Ewe, kubalulekile ukuba iindaba zabantu abadumileyo zaziwe luluntu ngehlobo lokuba umntu aziwe obona buyena bakhe kungathiwa ngenxa yoba edumile ungungcwelengcwele okanye mhle yena. Aziwe nezibi zakhe azenzayo ukanti ke nokuhle kwakhe akwenzayo eluntwini.

Ewe, yinto entle eyokuthengiswa kolwazi ngoba kaloku naba bantu bahamba bayozingela baphande ulwazi ukuze luze lufikelele eluntwini nabo bayayidinga imbuyekezo okanye umvuzo abazokuthi bawufumane ukuze babe nako ukukhuthala beze besiphathela rhoqo iindaba. Kungangoko kubalulekile nje ukuba zithengiswe kuzawukwazeka ukuba kubhataleke aba bantu basiphathela zona.

Kwixesha elidlulileyo ndikhe ndabona ibali le ntwazana igxekwa kwikhasi lonxibelelwano ngendlela eyayinxibe ngalo lokuba izikeyiti zayo zincinci kakhulu ziveza inyama. Abo bebegxeka ke bemthuka nangokuba uthengisa umzimba ayondlela yonxiba leyo, kwabakho iqela elimmelayo lokuba ngumzimba wakhe lona kwaye futhi yintando yakhe okokuba makanxibe njani. Ukubana uziva enalo, ezithembile xa enxibe kanjeya ikwakuye naleyo mabayeke ukumhlukumeza.

Kuyingozi kakhulu ukusebenzisa iWi-Fi yasimahla ngoba kaloku kubakho noonqevu abakwaziyo ukuthatha iinkcukacha zakho, nje ngokuthi uxhume kule Wi-Fi izawube iye yasimahla bona sebekwazile ukufumana iinkcukacha zonke ngawe. Ukunqanda oku ke okanye ukuzikhusela koku kokokuba ungahambe uxhuma nje kuyo nayiphi na iWi-Fi yasimahla ngoba ke awazi ukuba yeyiphi enoonqevuvu, ngaphandle kokuba ungafikelela endaweni uyicele kuthwe hayi yeyasimahla ungaxhuma.

Into endiyenzayo ndiye ndijonge ndiqathanise okokuba yeyiphi eyona yona okanye owona mthombo udla ngokuphatha, ngokusiphathela elona jelo liyinyaniso. Ndijonge ke nemihla le kwaye nexesha abasiphathela ngalo. Ukanti ke xa iintetha zahluka nesitori ezo izawube isiso nesi sizawube sikwelo jelo kuye kubonakale apho okokuba ikhona into engachanekanga. Mna ndilandela.